Bohlokwa ba ho bolla sepetlele ke hore o ka se bane le di-complication ona mathata hobane sepetlele ba o thusa ho tloha qalong until o qeta. Ene bohlokwa ba ho bolla ke hore o se kule, o bo fapantsha le tsona di siki tsebo di-STI le di-STD le yona HIV. Esita le ho tshwara ha o bollotse.

Bashemane ba ka, bojwala bo kotsi haholo maphelong a lona. Bo etsa dintho tse ngata tse leng horeng ha le di elellwe. So, ke a le kgalema hobane bojwala bo na le eh tsela eo e etsang hore kelello ya lona e se sebetse hantle. Ho qala ka ho lebala. Ho ttella batswadi le teng sefahleho sa hao e ba sa motho a moholo hobane wa tsutsubana. So kgaohanelang le jwala, le focus sekolong.

Nthwena ya hore rona ha ho na le mathata ha re attend-we ka pele. Mare kwana ditoropong mathata a bona attend-wa ka pele. Nthwena ha ya ntshwara hantle hobane le rona re batho. Le ka hoo re sa kgone ho patala di-rates and taxes mare re batho and-e di-tax ra e patala tje ka bohle. So thuso re e hloka ka ho lekana.

Oho moo ho sebetsang bontate feela. Nna ke bona e le tshebetso e ntle hobane ho na le bona banna ba ba laolang. Eh tsona di-safety officer ha re e tjho ka Sekgowa. Ba check-ang. Mme ho na le di-clinic tse teng, ho check-a maemo a bontate ha ba ntse ba sebetsa.

Bolwetsi bona ba HIV ho na le tsela tse ngata tsa ho kena bathong. So ha o thusa monna a tswang madi, o etse tlhoko ya hore ha o se na tsona di-glove tsena tsa plastic, o ka sebedisa plastic ho e-cover hobane o ka se tsebe mo ho nang le di-cut teng matsoho. Ha o etsa thobalano, o sebedise protection or hona matsatsing ana ho na le nthwe ba e bitsang ke Prep. Dipidisi tse o di nwang kgwedi le kgwedi ho thusetsa yona Prep tshwaetso ena ya HIV hobane o ka se tsebe e ka o tshwara jwang.

Ho ye e be e le matsholo a etswang ke mmuso le mekgahlo e meng e ikemetseng amanang le bophelo ba banna. Ba tseba matsholo a feng, a reretswe eng? Ke tseba Men's clinic, mosebetsi wa yona ke ho thusa banna ha ba na le mathata a ntho tsa bona tsa banna.

Ha motho a kula ka setso hore o tshwerwe ke yona flu, ho thwe o tla kopantshwa meriana ekang bona aloevera motho a e nwe. Le tsona di di-lemon, wa fola le ha sa bone doctor.

Keletso eo nna nka lefang yona ke hore, ho na le tsela tse pedi tsa hore ngwana a lona a se kule ka bona bohloko boo le nang le bona. A leka mo etsa ngwana empa e ntse le nka tsona eh dipidisi, ho itlhwekisa. Ha ngwana lona a tlo hlaha tlamehile le yena ba mo fe tse ding tsa dipidisi hore a se tshwarwe ke bona le bohlokohloko lena e nang le bona hore yena a seka ba positive.

Tsela e sebediswang ke ho kgaolwa peo e tsamaisang bana ho isa basading le hona ho kgaola peipi, ke tsona tse pedi.

Nna ke bona hore ha ho ka etswa di-group tsa bontate le tsona tsena tse ntse di etswa tsa banna. Ba kopana hona dikerekeng ka di Laboraro bekeng moo ho buuwang ho bontshanwang hore o ka etsa eng hore bontate ba be right. Ke a tshepa ka tseo dikopano le dipuisano le tsona di-group tsena tse kgonang hore re kopane ka tsona di-WhatsApp di ka thusa haholo.

Ke bona e le thata hobane batho ha ba ya clinic-ing e be le hore ke batho ba ikulelang. So ho thata hore motho a se nang kotsi or ena a nang le medical, a ka ya clinic-ing.

Nna ke nahana tsela eo ntse etswa ka yona ya hore o sebedise di-siren hore batho ba be aware hore ho na le tshohanyetso e etsahalang, ene ho hlokahala re fihle ka pele. So ke bona tsela ena e le tsela e right.

Motswalle wa ka, le sebedise protection ha le etsa thobalano ho boloka ngwana hobane ena e hlahetseng e mpe haholo. Mare ho a pheleha ha le nka treatment hantle. Hape ke le eletsa hore o boloka ngwana lona.